Motseng wa heso ho na le dipapadi tse tse fapaneng tseo batjha ba ka di bapalang. Ho na le papadi ya dance. Ho na le papadi ya bolo ya maoto. Ho na le papadi ya bolo ya matsoho. Sena se se etsa hore hobe hobe bobebe ho batjha ba fapaneng ba iphumane ba kgethile papadi eo ba utlwang bona, eka ba ka e thabela le hore ba dule ba ba kgothetse mmeleng, ba bakwetlile mmeleng, ba matlafetse le bophelong ka hore ba nke karolo maphelong a bona.

Ha ke dumellane le le taba ena ya hore dihlopha tse ikwetlisang ka disebediswa tsa sebele ke tsona tse hlolang, hobane hangata o ka thola hore dihlopha tse senang disebediswa tse tsa tsa sebele tse ikwetlisang ke tsona tse hlolang. Ke dumela hore ntho e tswa ka ka boikemisetso ba ba sehlopha e bang sehlopha sena le mokwetlise eo se utlwisisanang le le yena, ba tseba hore na ke eng seo ba se batlang ba bile ba ba sebetsa hantle mmoho. Ke teng moo o ka fumanang sehlopha se sehlola ho feta sane se nang le dintho tse tsa sebele tse ikwetlisang, empa o fumane hore sehlopha se se tletse ka ka batho ba ikgohomosang, ba ikgantshang ba sa kgoneng ho sebedisana mmoho.

Ke ile ka kenela Comrades Marathon empa ke ile ka ka iphumana ke sa kgone ho phethela lebelo ka ha ke ile ka kgathala tseleng. Ke ne ke utlwile bohloko. Hobaneng ke ne ke itjwetsitse hore le ha e se nna mohlodi empa ha nke ka fihlang ntlheng ya tlholo. Ke ne ke tla ikutlwa kele motlotlo empa ke boetse ke a utlwisisa hore ke ne ke sa kenya boitokisetso bo bo boholo. Ke ne ke sa ikwetlisa hantle ke hore ke ne ke sa ipha nako ya hore ke ke itlhophisetse, tlhodisano eno ka tsela e e nepahetseng mme ke a kgolwa hore, lekgetlong le tlang ke tla kgona hore ke fihle moleng wa tlholo.

Mmuso o na le letlole la ona le etseditsweng ho thusa batjha hore ba ba nke karolo ho tsa dipapadi. Jwale e bang le le sehlopha le ka kgona hore le ye diofising tsa, ya le emetseng le sehlopha a ye diofising tsa mmuso. A fihle a le kenyetse kopo ya hore le kopa dithuso tsa tjhelete le le sehlopha hore le kgone ho fumana disebediswa tsa sebele tsa tseo le ka di sebedisang le le sehlopha.

Ho bohlokwa hore ha o le karolo ya sehlopha, o be le le kamano le ba bang ba ba ba ba karolo ya ya sehlopha. Hore le kgone ho ho bopa setswalle kapa yona kamano e tla etsa hore le ha le bapala kgahlano le dihlopha tse ding. Le be le le kutlwano eno ya hore le kgona ho sebedisana mmoho. E be li le iphumana le hlotse, ebile ho molemo hore le ha o fetola sehlopha le pele moo o yang o kgone ho etsa kamano le le dibapadi tse ding sehlopheng seno.

Ha World Cup e ne e ka kgutla hape mona Afrika Borwa. Ke le moetapele wa tsa dipapadi. Ke ne nka tsetela haholo ntjhafatsong ya dibaka tsa ho bapala jwalo ka di-stadium-o ka tsetela le dihlopheng tsa batjha tse fapaneng ka tsetela, ntlheng ya ya dipalangwang tsa ho fihla moo ho bapallwang teng.

Moo ho bapallwang dipapadi tsena tsa batho ba baholo, nka beha ditshwantsho tse fapaneng tse bontshang hore bana ha ba ya dumellwa hore ba ba kene ho tla bapala dipapadi tsena tsa tsa batho ba baholo. Ke be ke fane ka mekgwa e moo tsa bana dipapadi di di bapalwang teng. Hore ba se ke ba utlwa bohloko, ba iphumana e ka ba ya kgeswa. Empa ke bontshe hore mona ho mpa ho dumelletswe batho ba ba baholo le ma security e ka bang a sebetsa moo, a hle a hlakise hore bana ha ba kene ba se ke ba dumella bana hore ba ba iphumane ba kene.